Go tshameka metshameko ya kgaisano mo motshamekong ya technology e thusa thata fela ke gore yone o kgona go e tshameka o le mo ntlong.

Go tshameka ka namana ga metshameko e fokoditse thata fela jaaka go tshameka mo megaleng ka gonne thekenoloji ya segompieno e 'ira gore o kgone go tshameka le mang le mang le fa a se thoko ga gago, seo se dirile gore e fokotse thata metshameko ka namana.

Motshameko e na leng kgaisano tse di tseneletseng e ka nna yone kgwele ya dinao e o ka e tshamekang ka megala ka gonne yone kgaisano ya teng e ko godimo thata mme le gaisana ka gore ke mang o na leng le dipalo tse dintsi jaaka o ka kgona go kora le gore o nne le dipalo tse dintsi mme o kgone go win-a yone kgwele eo ya dinao mme yone e tshamekega monate.

Di ama metshameko e e tumileng ka gore segompieno jaana batho ga ba tlhole ba kgona go tswa mo ntlung ba ya koo go a go lebelela yone metshameko eo, so e fokoditse thata gore batho ba ye gore ba ye go support-a le go tshegetsa gonne metshameko eo ka go nna mo segompieno ba dula fela mo ntlong ba tshameka yone metshameko eo electronically.

Nna ke rata thata motshameko wa kgwele ya dinao ka gonne e tlisa ditsala tsa ka tsotlhe mo polekeng e e one, re tshameka gotlhelele ditsala le ga re ka nna re le lesome, le ga re ka nna re le tlhano re kgona go tshameka one motshameko o wa kgwele ya dinao mme fa go ntse jalo re tshameka rotlhe nngwe one by one go fitlhelela go nna le o win-ang yone e re e bitsang tournament-e mme jaaka re le nne kgotsa re le tlhano re dira yone ten payment e mme mongwe le mongwe a tlhopha le go o tshameka le team efe go fitlhelela go nna le o win-ang.

Motshameko o ke o itse o tumile mo inthaneteng ke yone kgwele ya dinao mme go tlhokega yone, mogala oo gore o kgone go tshameka le yone data.

Motshameko wa me wa mo inthaneteng wa mmamoratwa ke yone kgwele ya dinao mme yone ke e tshameka sentle mme ke kgone le go ikhutsa mo magareng mme fa o tshameka motshameko o sa kgaotse o ka fitlhela e le gore le mo tirong ya sekolong o boela ko morago.

O tlhoka yone data gore o kgona go tshameka metshameko ya mo inthaneteng ka gonne gore e kgona go tlhoka data o kgona go tshameka le motho o kgakala thata le wena mme le dirisa yone data eo gore le kgone go tshameka mmogo.

Ka bontsi, fa o tshameka bosigo, data ya bosigo ka bontsi tlhwatlhwa ya teng e ko tlase thata mme batho ba e dirisa mme gape le gore batho ba tshameke gone bosigo ka gonne mo letsatsing ba na le mebereko mme le bana le bone ba ya sekolong.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka gonne bana ga ba tlhole ba ya ko ntle, ga go tshameka kontle ka gonne botshelo ba ka jewa le bana ba utswiwa thata mme e ba thusa gore ba kgone go dula mo ntlong ba le gore internet-e motshameko e internet-e e sa nna teng bogologolo ke ka gonne thekenoloji e ne e ise ko godimo jaaka e le ko godimo ka malatsi a segompieno.